Dilo tse di sekasekiwang, ya ntlha ke proof of enrollment e e bontshang gore ka nnete moithuti o ikwadisitse ko sekolong se se rileng. E be ba mmatle le pampiri e re e bitsang gore ke registration documents, e e bontshang gore ka nnete o ile ko sekolong a yo kwadisa. Ga fetsa fela ba batla bukana ya boikitsiso and national ID or passport-o go verify-a identity ya moithuti. Ga fetsa, e be ba batla proof of address, pampiri e e bontshang gore o nna ko kae. Ga fetsa, e be ba lebelela le matseno a gago a ditšhelete, ga ntse o le moithuti, gore ke ama kanang-kanang.

Dilo tse tshwanetseng re di akanyetse ke gore letseno la gago ke bokae, and-e sekoloto se o ikenyang mo sona o tla kgona go se patela ka nako And-e ka botlalo na, le gore di-interest tsa teng, di-chargers di tsamaya jang. O seka iphitlhela o patela sekoloto se e leng gore a se fele. Ke tsone dintlha tse eleng gore tshwanetse re di lebelele ga re bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata, re tseye dikarata go ya ka dipotla tsa rena le matseno a rena, gore ka bosigo re seka iphitlhela re senyegile mabitso gonne re tsere dikoloto tse di re fetang.

Tsela e motho a adimang tšhelete ka yona, a dira le dikoloto, a reka diaparo, dijo, di-furniture ka di akhaonto, ke yona e e tlhalosang go ya ko pele gore motho o na le botlhale ba go berekisa tšhelete kgotsa nnyaa. Motho o tshepegile ga kana kanang ge a patela dikoloto tsa gage, and then tsela e motho a patelang ka yona, a rekang ka yona matlhomong, a na le diakhaonto tse five a reka ko tsona ka nako e one tse tsotlhe le yona ya bontsha gore ke motho e leng gore ga a batle go bona tšhelete e ntsi or credit e le ka mo di akhaontong. Eo ka bo yona e le esi, e direla motho lebitso le le maswe gonne tshwantse o nne six or twelve months o sa berekise tšhelete ya dikoloto gore ba bona gore o na le direction.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke gore motho o beya di-wants pele ga di-needs fa a apply-ela dikoloto, kanti o tshwanetse a be le botlhale ba go berekisa tšhelete, a beye mabaka, dikoloto tse botlhokwa pele ko dimo. A ithute go baya tšhelete, go boloka for matsatsi a kotsi. Ka tsela eo, re a itse gore motho oo a se motho yo eleng gore kamoso o tlo iphitlhela a le mo bothateng ba gore o kolota di akhaonto, ga a kgone go di patela, or-e mosebetsi o fedile, le ene ga a na selo. So botlhale ba go baya tšhelete le go berekisa tšhelete, ke phoso eleng gore batho ba e dira go le gontsi.

Botlhokwa ba go buisa ke gore o seke wa iphitlhela o patela di-interest tse dintsi go feta tšhelete eo e kolotang, gonne o dumetse go sign-a wa tsena mo tumalanong o senke o tlhaloganye o utlwisise gore dilo di tsamaya jang. And-e o seke wa ipofa ka go tsaya sekoloto sa go feta matseno a gago, gore le kaosane ga o ka diragala kotsi ya gore mosebetsi wa fela, ga o sa na letseno, o kgone go maintain-a sekoloto se o se patele go fitlha bofelong, se seke be sa go senya lebitso. Ke dilo tse eleng gore re tshwanetse re di tlhokomologe, gore sekoloto seo ga o ka diragala gore o palelwe ke go se patela, a mme se na le inšorense, se tlo go tswelela pele se dira dinamane or se tlo ema mo plek-eng e le nngwe.

Kitso ya gore sekoloto a se bophelo and-e ga se dilo tse tsotlhe tse e leng gore di batla o ikagele leina. Ke sekoloto a ga leina ka dilo tse botlhokwa tse e leng gore di tla o thusa le kaosane gore leina la gago le be pila le tlhatswege, gore ga o batla go tseya sekoloto sa ntlo kapa sa koloi, o itse gore dikoloto tsa gago ntse o di tsamaisa ka lenaneo. O seke wa tsaya sekoloto se se fetang madi a o amogelang ka ngwaga kapa ka kgwedi, gore le kaosane ga o ka direga gore mosebetsi oa fela, o itse gore dikoloto tseo sentse o tlo kgona go tswelela pele o di patele, di seke di a go senyetsa lebitso.